Metshameko e thusa bašwa go nna le bokgoni jwa go lepa-lepana le go swaba le go kgobega marapo, ka go baaga nonofo ya go itshoka, botlhale jwa maikutlo, le bokgoni jwa go rarabolola mathata.

Go nna le seabe mo metshamekong go thusa bašwa ka go tokafatsa bokgoni jwa go dirisana le batho ba bangwe, le go nna le boitekanelo ka kakaretso ka go rotloetsa go dira mmogo ka setlhopa, go buisana, go utlwela botlhoko, le go ikutlwa e le karolo ya setlhopha.

Diatleletiki, kgwele ya dinao, ball-o ya letloa, ke ne ke rata diatleletiki.

Ke ne ke rata go roka diaparo tsa mpopi wa me, boitlosobodutu jwa motho a bo tlhophang fa a santse a le ngwana gantsi bo ama boitlosobodutu jo a bo ratang fa setse a godile. Dipatlisiso di bontsha gore go tshameka ga bana go tlhotlheletsa ditsela tsa tiro tsa mo isagweng le bokgoni jo batho ba ba bo dirisang fa ba setse ba godile, jo bo jaaka go itlhamela dilo, go dira mmogo ka setlhopa, le go rarabolola mathata.

Kgati le morabaraba ke metshameko ya setso e e neng re e tshameka. Metshameko ya setso ke didirisiwa tse di botlhokwa tsa setso tse di bolokang boswa, di rotloetsa kutlwano le go tsenya boikgantsho le kitso mo dikokomeng tse ditlang. Ka Aforika Borwa e ipelafatsa ka mefuta e e humileng ya metshameko.

Ke kgwetlho efe kgolo e o neng wa lebana le yone jaaka mokatisi, mme o ne wa e fenya jang? Fa o ne o ka naya setlhopha se se kgaratlhang kgakololo e le nngwe fela e ne e tla nna efe?

Bojanala jwa metshameko ya ditšhabatšhaba bo na le seabe se segolo mo go rotloetseng kgolo le tlhabololo ya ikonomi mo Aforika Borwa, ka go ngoka dipalo tse dintsi tsa bajanala ba ba dirisang madi mo marobalong, mo dipalangweng, mo mafelong a bojelo, le mo mafelong a a ngokang selegae. Ka jalo ba godisa makala a farologaneng a ikonomi le go tlhama ditiro bogolosegolo tsa kamogelo ya baeng le ditirelo.

Go amogela go palelwa mo motshamekong go aga go itshoka mo maikutlong, go nna thata mo tlhaloganyong, go itlhomogela pelo, le mogopolo o a gola. Tse tsotlhe di thusang go tokafatsa tiragatso, go nna le boitekanelo, le go atlega mo lebaleng le kwa ntle ga lone.

Batlhotlheletsi ba rotloetsa ditiro tsa go itlosa bodutu ka go dira gore diteng di tsamaisane le maatla a di platform. Ba dira gore bareetsi ba nne le seabe ka tirisano, le go rotloetsa baagi ba ba akaretsang, ba ba rotloetsang, le go ntsha balatedi ba ba farologaneng bodutu, ba ba nang le dikgatlhegelo tse di tshwanang.